Nnyaa, ka gonne go ntsha merogo e o sa itseng e ka dira gore o sa itse gore ke morogo o fe o lekanetse itekanelo ya gago.

Ee, go matsapanyana mme go botlhokwa thata go jala maungo a jaaka ditapole le dipanana mo mmung o nonofe itseng gonne tsone di botlhokwa thata mo itekanelong ya rona, le go ka bula kgwebo go ka nna botlhokwa thata, fa o jetse dipanana kana ditapole.

Ee tamati o ka e jala fela ka go ntsha ditholwananyana mo teng mme gape o ka e rojwa ka go ikomula mme o ikomul sentle se nka dikgoka fa e godile mme o tshwanetse o lebe gore a mme yone e budule sentle tshwanetse o itse gore tamati ga e budule e ntse jwang.

Rooibos-o e jalwa sentle fela mme yone o tshwanetse o itse gore peo ya teng o e jala jang mme o e tseele matsapa fa o e jala rooibos.

Ee, rooibos e ka thusa batho ba ba nang le bolwetse jwa sukiri kana ba high blood-e mme bo botlhokwa thata gore o ka e nwa rooibos-o gonne e ka fokotsa khupelo.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos-o ba lebaganeng le tsone e ka nna maemo a bosa le dibokwana mme di ka rarabololwa ka go opela maemo a bosa tlhoko thata.

Thekenoloji e ka nna sengwe sa tsona le maemo a bosa e ka nna sengwe sa tsona tse balemirui ba maungo ba ka lebagana le tsona.

E ka nna bo di-juice-e jalo, e ka nna le bo dijeme, e ka nna le bo sukiri jalo le dijo tse dingwe ee.

Nna bo diperekisi jalo, e ka nna bo diperekisi, bo diapole le dinamune, di-grapes, e ka gonne mme di maleba thata mo itekanelong ya mmele wa rona le go nna ga semelo sa rona.

Ee, merogo e ka jewang thata e ka nna bo spinach-e, bo dikhabetšhe e ka gonne di ka re thibela malwetse mo mebeleng ya rona gape e ka 'ira gore re dule re itekanetse ka nako tsotlhe.

Di na le karolo e tona thata di ka e tshamekang mo temothuong ya segompieno ka gonne di a tlhokega thata thata mme di ka tsenya letseno thata le go nonofatsa semelo sa bo Aforika Borwa kana naga ka bophara.

Ee, wine farming e ka polantiwa mme fa o dira wine farming o tshwanetse o nonofatsa gore wa go tlhopha lefatshe le le maleba le le nang le mo nonofetseng gape o e jalwa ka go bula ditsela tse di maleba go kgone go nna le phefonyana e e tsenang gape le letsatsi le kgone go tlhaga sentle fa o jala wine.

Tshwanetse kana o tlhophe thininyana e e bulegileng gape o tshwanetse o itse go tlhopha mmu i e leng gore o siameng o maithuto a go kgona go dira gore dijalo tsa gago di kgone go gola. Mme gape o tshwanetse o itse gore a metsi a lekane go ka jala mme gape o tshwanetse gape o lebagana dijalo tsa gago le letsatsi ee tshwanetse o lebagane le letsatsi mme nako le nako o check-e gore a mme jalo ya gago e a gola.

Ee, botlhokwa jwa go jala rooibos o go botlhokwa thata go jala rooibos ka gonne rooibos e ka go direla letseno le le ntsi ka gore gantsi e a batliwa kana e a tlhokega mo dinageng tse dingwe mme gape e ka thusa mo seemong sa mmele wa gago, gape tshwanetse o itse gore re rooibos e na le maemo a bosa kana di-seasonal changes tse o tshwanetseng o jale yone ee.

Ee, merogo sunflower. Ee, di itekanetse thata mo mmeleng ya rona gape di ka dira gore batho mo setšhabeng ba dule ba itekanetse ba kgone go bereka ka gonne ga motho a itekanetse o kgona go bereka a nne economic productive kwa mmerekong wa gage mme seo se ka nonofatsa lelapa ka gonne ga o itekanetse o ka kgona go tlamela lelapa sentle.

Maemo a bosa le dinyonyane tshwanetse o ele tlhoko ka tsona mme o itse le mmu o o maleba go ka jala rooibos.

Ee, se ke se itse ka nna caffeine, inflammation gore mmele wa gago o kgone go bereka sentle.

Ee, go ka e dirisa ka go e nwa mme o e tshele sentle gape le mo dijong, ee mme o sa e tshela botlhaswa o e dirise sentle mme o e dirise ka kelotlhoko.

Ee, mme dilo tse dintsi go jala merogo ke ka thekenoloji le tse e leng gore di a dirisiwa go ka godisa merogo ka bonako.

Bo digwete, khabetšhe, spinach-e, lephutsi le beetroot le ditapole .

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo thata ka gonne e dira botlhoka tiro gore bo ye ko godimo thata mme le maungo a gola ka bonako mme maungo a golang ka bonako thata a ka gogela dibokwana kwa tshimong ya gago.

Molemo re a ithata ka gonne ga o sa e le maemo a bosa tlhoko a ka fitlhelwa o senyegelwe thata ke thuo ya gago mme maemo a bosa a kgona go senya dijalo tsa gago ga o sa ele tlhoko mme o tshwanetse o ele tlhoko thata maemo a bosa pele o ka lema o itse gore leungo lengwe le lengwe le tshwanetse maemo afe a bosa.